Dinako di ntse dia di fetoha ba ntse ba le teng batho ba se buellang dintho di ntse dia di fetoha haholo bathong. Ekare hanyane hanyane se ntse se ya se nyamela hanyane hanyane batjheng. Le ha ba bang ba le teng ba se ratang ba rutang ba bang. Mara batho ba shebane le ntho tse ding.

Mokete ona ke mokete o bileng motle haholo. Ho latetswe melao ka bolekane ba ona ka hohle. Ke thabetse ho bona malapa a mabedi a kopaneng ba arolelana kgomo ena nama entle. E kopanya malapa ha ketekwa. Ke moetlo o motle o thabisang ho bona setjhaba sa rona ha ntse e tswella pele.

E, hoba le motse ke ntho e ntle haholo. Le nna ke kgalla ho sebetsa moo ke tlo fihla ke be le motse wa ka, ke dule le bana ba ka, ke be le se leng sa ka se ke ka se supang ke re, ne ke sebeletsa hona hoo. Ke seo le tla sala le sona ha se ke le siyo lefatsheng. Ke habo lona moo. Ho ba le motse ke ntho entle haholo. Batho ba se ke ba sasanka ba tlala motse ba sena ha bo bona.

Polelo ena e thatha hobane ha ba kgutla batho ba ke ba tlwaetseng ba tswang mo lebollong ba kgutla e le batho ba kgopo ba pelo tse thatha hampe. Mamello ya bona e nyane. Ba rata kotsi bongata. Ha motho a ka kena ntweng le yena a ka mo shapela ho mo bolaya. ho ba le ho hong ho etsahalang ha ba batle ho bua tse ngata tse etsahalang mara ho ba le se seng se etsahalang mo o bona motho hore le ho kwata ha hae ha o sa tshwana le ho kwata ha pele. Ha ke ha ke kgone ho hlalosa ka botlalo ho etsahalang moo hobane ha ba ha ba re jwetse. Mara ho na le kotsinyana e etsahalang ka motho moo.

Eya kerekeng, ke mo batho ba tlameileng ba thabe. Ke ka tlung ya Modimo ka mono. Motho Modimo wa mo rata. Ha ke kgona hore ke tantshe ke bine ke dutse le batho feela, Modimo moo ke a leng teng hobaneng ke sa thabe? Ke bona le botle haholo ha batho ba thabile, ha feela batho ba thabile.

Ha o sa hlomphe meetlo ya ba bang, ke ho sa utlwisise le ho sa tsebe. Ke ka hoo motho o a tlamehile ho ikemisetsa hore a utlwisise hore ho etsahalang ka batho ba bang, bona ntho tsa bona di tsamaya jwang, ba phela jwang. Re seke ra ya ka hore feela wena tsa hao di tjena. Le batho ba bang le bona metseng, le arolelana motse le ona le dulang kaofela. Le tlameha ho utlwisisana le phedisaneng hantle le hlomphaneng kaofela.

Nna ke bona ka hoba batho ha ba na meetlo e tshwanang, ba bang ke batho ba sa etseng meetlo hohang, ha feela motho a la fola moyeng, a thola tshietso setjhabeng sa hae le lerato. A utlwisisa hore koluwa eno e fihlile lelapeng la bona mara ha se phelo ya bophelo ha bo felle moo. Ho santsane ho na le bophelo ka mora moo empa feela leeto la moratuwa wa bona le ile la fela ba sa lebella. Ke bona ele batho ba ntse ba le hantle.

Bo nkgono le bo ntatemoholo, ha ngata ke bona ba ratang ho fa ngwana lebitso ka baka la hore ba na le lebaka leo ba batla ho mo rehella ka motho kapa hona le se ba se bonang ho ngwana kapa ba mo lakaletsa botle bo itseng. Jwale ba mo fa lebitso le tsamaisanang le seo. Re hotse re tseba jwalo.

Eya kgethollo ya etsahala hao ya metseng e meng mo leng hore le fapane le bangata haholo. Ha se batho ba tswang setjhabeng sa hao. Ha ba tlwahela tsela ya ho phela e tshwanang le ya hao. Neng neng le menyetla o bone ya o feta ka baka la hore ha o wele ho setjhaba se se itseng. Ba kenyana bona ka bo bona. Ya ke ke ntho tse re di bonang tseo mara rea hola ke bophelo, rea re buisana ka tsona, re leke ho di lokisa mo di lokang mara mo mong di bohloko haholo.

Eya Ntate Thabiso, re tlo qala ho pheha mantsibuwa a kajeno. Re tlo qala re etsa di-salad-e tse fapaneng. Re be re beha nama e nngwe mollong. E nngwe re tlo e bedisa nama. Be re etsa re duba mahobe. Ka mora mono, re tlo duba le dikuku. Ka mora mono ba bang ba tlo etsa bo le papa hore ho kgone ho ba le dijo tse fapaneng bakeng sa batho bohle. Re ketekeng bohle. Re jeng ha monate